Go monate go tshameka metshameko ya kgaisano ebilane le go itlosa bodutu go monate thata ka gore o lokologa mo mmeleng mme o o le batho o ikopanya le batho o kopanya le batho ba ba farologaneng o ithuta dilo tse di ntšhwa tse e le goreng o ne o sa di itse.

Ee go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka nama ga metshameko ka gore batho ba le bantsi ba tswafa go ka tsamaya ba ile go fisa ke letsatsi gore ba yo ba ile go tshameka. Mo mogaleng wa letheka go moroba go tshameka metshameko mme o kgona le go dira madi o ntse o tshameka o tshwere mogala wa gago wa letheka fela fa o tshameka o ile kwa ntle o tshameka ka nama ko nameng ka nama ga o na gore o ka kry-a madi o tshwanetse gore o berekele madi pele ko metshamekong ya nama. Ee ke raya yone metshamekong e go tshamekiwang ka nama e leng ka mmele o ya ka mmele wa gago.

Motshameko go twe ke back-fight mo mogaleng wa letheka, chess-e mo mogaleng wa letheka, roll a dice mo mogaleng wa letheka, solitaire ke motshameko wa dikarata mo mogaleng wa letheka, ee ke yone eo e ke itseng gona gona jaanong, ke yone metshameko e e tletseng dikgaisano mo mogaleng wa letheka ga twe le yone PUBG, PUBG le yone gape-gape ke game e le goreng e tletse ga di kgang dikgaisano mo mogaleng le strategy combat.

Kgwele ya dinao fa o e tshameka mo botshelong ka nnete e seng mo megaleng ya letheka o tshwanetse gore o siane o berekise maatla a gago otlhe mme o tshologe le sethito o lape. Fa o tshameka mo thelebišeneng kgotsa mo khomphutareng ya gago o dula fatshe mo setulong wa tsaya di gaming sensors wa berekisa tsona go tshameka kgwele ya gago ya dinao wa bowa gape ba berekisa le microphone go bua le batho ba bangwe.

Motshameko o ke go ratang mo mogaleng wa me ke motshameko wa brain teases ke o rata ka gore o kgona go thusa motho gore a kgone go ikhutsa mo tlhaloganyeng mo tlhaloganyong ya gagwe mme a lokolole tlhaloganyo ya gage gore e kgone go nagana sentle ya go nagana monate.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng o tlhoka data le mogala wa letheka fela metshameko e ke itseng ya mo inthaneteng le gore e tumile ke PUBG le strategy combat.

Metshameko ya mo inthaneteng e e ka go amang e ka go ama e ka go dira gore o be o nne addicted ga twe ke addicted o palelwe gape ke go dira dilo tsa gago tse botlhokwa tsa mo botshelong o nna addicted mme o palela ke go itirela dilo tsa gago tsa mo botshelong o palela le go o ja le go ja o lebala go ja o lebala le go tlhapa ka gore tle be o ratile metshameko ya mo inthanete motshameko wa mekgwa mmamoratwa mo mogaleng wa me ke PUBG ke yone e le goreng ke e rata go fetisa dilo tsotlhe.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e, e tlhoka data gore e dire ka gore batho ba ba e dirileng ba e dirile gore e kgone go dirisa data fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng o tlhoka data le mogala fela.